Mna ukutya kundinika umdla engakumbi kukutya kwamaVenda. Kukho ezaa nto kukhona ngamasonja ndibone kumabonakude kwiinto zonxibelelwano ukuba ndlelq le bathi kanye okanye bazilungiselela pha, bazilungiselela kamnandi bagalela izipayisi, bagalele itamati benze nto nje emnandi. Nto leyo erhalisayo erhalelekayo ndingathanda ukuzama wona amasonja lawo ngendlela aphekwa ngayo, ndazi ukuba aphekwa njani alungiswa njani. Naxa enye ivunwa avunwa njani.